Owona mthetho endiwubona ufanele ukukhutshwa kwiqakamba ngumthetho obizwa ngokuba yi-man guard ngokuba lo mthetho akukho lula ukuwuqaphela, awucaci kakuhle. Ngoba ngamanye amaxesha kuye uba uyakwazi ubana umntu uyakhutshwa umdlali, ngamanye amaxesha angakhutshwa ngokuba lo mthetho akululanga ukuwuqaphela, unako ukubhidisa okuthile.

Andiqondi ukuba abantu abanintsi bayayazi loo nto ngokubana abantu abanintsi eyona nto bayibona iyenza ubomi lula kwaye eyona nto bacinga ukuba ipholisa ingqondo kwaye isuse nemivandedwa ziziyobisi notywala. Bengayazi ukubana ezemidlalo zizo ezenza ukubana umntu afumane impilo ngokwasengqondweni nangokwasemzimbeni.

Ewe, ndingakulungela nangona nje ndingayazi kwaye ndingenalwazi oluninzi ngayo kodwa xa ndinokufumana ukufunda ngayo ngakumbi ndingakwazi kuba ndingumntu okwaziyo ukuzimisela, ndingumntu okwaziyo ukufunda ngokukhawuleza.

Ngokokwam ukubona ukuzilimela igadi kusenokugqalwa njengomsebenzi wokuzonwabisa empilweni ngokuba yindlela yokuba uchithe ixesha lakho khona, uchithe nesizungu. Kuyafana nokuba usenokubona njengendlela yokuzilolonga wonwabele nokubona izityalo zakho zikhula. Loo nto leyo ingayindlela eyokuzonwabisa kwaye isempilweni ngokuba uyafana nokuba ungumntu ozilolongayo xa usenza kanjalo.

Iqela endicinga ukubana linemibala okanye linekiti egqwesileyo liqela leOrlando Pirates ngokubana ndithanda indlela kuhlanganiswe ngayo imibalabala yakhona nendlela ekokhiwe ngayo iikhiti okanye kunye nezikipa zeqela zizintlobo ngeentlobo. Banayo nesakugqitywa ukukhutshwa ngoku ebukelekayo kwaye entle kakhulu.

Bendingakhetha iqela lomdlalo webhola ekhatywayo yamantombazana ngokuba apha ekuhlaleni amantombazana amancinci awananto yokwenza engenye ukuchitha ixesha labo, umzekelo ngeempelaveki xa bengekho esikolweni. Kwaye loo nto leyo ibizokunceda ekubakhwebuleni ukwenza into ezigwenxa ezifana nokutshaya iziyobisi nomitho olu besebancinci.

Bendingavuma ngokuba loo nto ibizawundinika ithuba lokubona amazwe ngamazwe kunye nabantu bakhona ndifunde ngezinto zabo, indlela abaphila ngayo kwaye loo nto yandise ulwazi lwam ndibe nolwazi oluphangaleleyo.

Ndicinga ukuba abantu abanintsi bakhuthazwa ngokuba kuba khona noosaziwayo bethu esibathandayo. Abantu baye babe nomdla ngoba bathi bafumane nethuba lokubonana noosaziwayo babo ababathandayo.

Ndithanda kakhulu ukhuphiswano lomdlalo webhola ekhatywayo ngokubana luyonwabisa kakhulu xa sidibene, konwatyiwe kubukelwe, kuyimincili kwaye ndingumlandeli omkhulu welinye yeqela elikhoyo apha eMzantsi Afrika elikhulu.

Ndandifudula ndinguye umntu owayedlala kudala kudala. Ndandiwuthanda kakhulu umdlalo webhola ekhatywayo nokubaleka ngoba loo nto yayindinika ithuba lokuziveza ebantwini ikhono lam endinalo nothando endinalo lwezemidlalo.

Xa kuthethwa ngemidlalo yebhola kuye kuthi qatha impumelelo udumo ngoba abantu abaninzi abadlale ibhola bathe bafikelela kwinqanaba lokuba babe ngoosaziwayo abadumileyo abavela koomabonakude.

Eyona nto esinoyenza nomntakwethu ukuze sichithe ixesha kunye kukudlala ibhola ekhatywayo kunye ngoba ungumntu ayithandayo kwaye unguchwepheshe kuyo. Ndandidla ngokumbukela kwiqembu eke walidlalela iqela lebhola eke walidlalela. Ndingafunda lukhulu kuye ngebhola ekhatywayo kwaye loo nto isinike ixesha elinintsi lokuba silichithe kunye.

Ngokolwam uluvo inintsi into abanothi abafundi bayifunde kumdlalo okanye kwezemidlalo ngokuba loo nto leyo iyodwa ingathi umntu imbonakalisele ukubana ingaba unesakhono esingakanani na kwezemidlalo. Kwaye azibone into ayithandayo nento angakwaziyo ukuba amelane nayo nokwakha ubudlelwane obungcono.